Dipetleleng tsa private kapa dipetleleng tsa mmuso, ho na le dingaka tse etsang hore bakudi ba rona ba kulang haholo ba thole hlokomelo e fetang ya bakudi ba bang. Mme ho na le diqhwala tsona hao di hloka tlhokomelo e fetang batho ba bang ka ho fetisisa. Hobane hona le batho ba bang ba sa kgoneng ho tsamaya, ba sa kgoneng ho utlwa, ba sa boneng mme bao ba hloka tlhokomelo e fetisisang ka ho feta.

Sewa sa COVID-19 ke nnete se bolaile batho ba ba ngata, mme ka mehla re lokela hore re itshireletse re kenye dimongkwana. O dule o hlapile matsoho. Matsoho a dule a hlwekile mme le ha o hohlela o kwale molomo, kapa o tshireletse molomo wa hao hore mathe a hao a seke a fetela bathong ba bang.

Ee, kea dumela hore matsholo ana a kgona ho fihlela seo a se reretsweng, mme ebile ba sebetsa ka bo tshepehi.

Kea dumela hore ke tla o etsa mosebetsi wa setso hobane ha wa tlameha hore re lahle setso sa rona. Mme ntse re tshwanela hore re ne re hlabe, re lebohe badimo re ne re etse le kopo ho badimo ba rona.

Batho ba tsofetseng ba lokela ho ja meroho le ditholwana, mme ba nwe le metsi. Ba seke ba ja dijo tse nang le letswai haholo, ba seke ba ja dijo tse nang le mafura haholo. Mme ke nahana hore di kaba ka tlase ho diranta tse mashome a a lekgolo.

Ke nahana hore mokganni ka letsatsi lena a nke dinomoro tse qalang ka leshome feela mme letsatsi le latelang a nke dinomoro tse qalang ka mashome a mabedi. Mme seo se ka etsa hore a seke a lahleha haholo hobane o tla be a tseba hore o tshwere meriana e qalang ka leshome mme o isa meriana e matlong a qalang ka leshome feela.

Motho o lokela ho ya tleliniking kapa hona sepetlele a lo hlahloba hore o na le kankere kapa tjhe. Mme ha ebe o na le yona kankere a thole meriana le dipidisi tse tla mo thusa ho alafa lefu lena la kankere.

Ntate ona o buile ntho e bohlokwa haholo hobane tjhelete ena ya pension ha se tjhelete o tlamehang ho e sebedisa ka bohlaswa. O lokela hore o e boloke, o bolokele ditloholo tsa hao le bana ba hao. Mme ebile o etse dintho tseo o di hlokang ka yona, eseng dintho tseo o di batlang.

Dijo tsa sepetlele kea dumela, ha se dijo tse monate hobane sepetlele dijo tsa teng ha ba tshele letswai le lengata, mme ka nako tse ding ha ba tshele bo disepaese kapa tsona bo disopho tsena tse re tlwaetseng malapeng. Hobane sepetlele ho na le batho ba kulang ba na le mefuta e fapaneng ya ho kula, mme ba bang ba na le bo tswekere, ba na le bo high blood e leng mafu a sa batleng bo dijo tse nang le letswai bo dijo tse nang le mafura. Mme sepetlele ba pheha dijo tsa mofuta oo tse senang matswai tse senang mafura a mangata.

Nkgono dithibela peleitsa sekgowa ha di sa tshwana le dithibela pelei tsa setso, mme di thibela pele tsa sekgowa di nka nako e telele hobane hona le tseo o kgonang ho di kenya dilemo tse tharo ho isa ho dilemo tse nne. Di ntse di le mmeleng wa hao, di o tshireleditse.

Tjhe, ha se mang le mang a lokelang hore a bule sekolo seo. Hobane sekolo seo se a hlomphuwa mme ebile o lokela hore o be o tswa lebollong hore o bule sekolo seo. Hobane ke ntho ya moetlo, o lokela hore o etse ntho tsa moetlo ebile o thuse le bana ba bang hore o tla be o ba etsa eng mo sekolong seo. O seke wa bula sekolo seo feela mme o thole hore o se o kodisitse bana ba bang kapa ba bang ba se ba hlanya kapa ba bang ba lahlehelwa ke maphelo a bona. Ka baka la hore o tla be o sa tsebe seo o se etsang, o lokela hore ha o bula sekolo seo, o be o na le tsebo ya ntho e ngwe le e ngwe. E bile o be o tseba seo o se etsang.

Eya ke ile ka botsa hore moya oo ke wa bo mang, mme o tswa hokae. Mme ke ile ka etsa moetlo ka reka pudi hore ke baleise moya oo. Hore ha ke fihla bathong, ke se ke ka tsohelang matla ke batho hobane ba tla qetelletse ba nlemaditse kapa ba mpolaile.

Dumelang ke le tsebisa hore ho na le moriana o fedileng monana mo re sebetsang moo re etsang meriana. Mme ke le tshepisa hore moriana o tlaba teng pele beke ena e fela mme ke kopa hore batho ba hlokang le ba tsebise hore ba kgutle ka mora beke moriana o tla be o se o le teng. Hona jwale o santsane o fedile hona monana factory-eng ya rona mo re etsang meriana teng. Mme kea tshepisa hore o tlaba teng ka mora beke.

Nna ke nahana hore nka thusa batsofe ka hore ke ba rekele dijo kgwedi le kgwedi hobane dijo ke ntho e hlokehang haholo. Hobane ba lokela hore ba je hobane ba bang ba bona ke batho ba nwang dipidisi ke batho ba kulang, mme ha ba tlameha hore ba lape. E bile dijo ke tsona tse thekong e hodimo tseo ke nahanang hore ha ba na tjhelete eo ya hore ba reke dijo tseo ba di hlokang. Jwalo ka bo meroho le ditholwana, nka etsa hore ke ba rekele dijo kgwedi le kgwedi.

Ke tla etsa hore ke dule le bona fatshe, ke ba bontshe mabaka mme ke ba hlalosetse hore ha ke ya clinic-eng, ke mo ke tlo fumana thuso. Hobane tsena tsa setso ha di sebetse ebile ha di tle ka tharollo mme ha ke ya clinic-eng ke mo ke tla fumanang thuso hore pelei e be teng. Nna le molekane wa ka re thabe ka lapeng.

Ke tla kgetha ho ya clinic-eng mme ke fuwe meriana le dipidisi. Clinic-eng ha ebe ha ba kgone ho nthusa ke moo ba tla nketsetsa lengolo la hore ke ye sepetlele.

Ke tla eletsa motswadi hore ho be le motho a le mong lelapeng kapa ba babedi ba tla kgothala hore ba ne ba ye thabeng. Ba lo hlokomela moshemane oo, mme batho bao e be batho ba bollotseng. Hobane thabeng ho kena batho ba bollotseng fela mme ba etse bo nnete ba hore o ntse a bolokehile.

Motho o mong le mong o na le ditokelo tsa hae mme ha o le clinic-eng, hawa tlameha hore o hatella maikutlo a hao. Ha ebe o hloka di thibela pelei kapa tsona di ntho tse tla etsa hore o thibele HIV and Aids, jwalo ka dikgohlopo kapa hona ho nka madi, ho test-a HIV and Aids. Ha wa tlameha hore o hatellwe seo o se etsa ka lerato la hao mme ba tlameha ho thusetsa ntho eo o etseng clinic-eng. E se ba kenya dintho tse ding tse o sa dielang.

Tjhe, seo hase ntho e lokileng hobane dikeletso tsa ba lelapa kapa tsa metswalle hase ntho e hantle. Hobane tlamehile o ye clinic-eng mme o kopane le ditsebi tse tla kgona ho hlakisetsa hantle hore bothata ba hao ke bofe. Mme ba o fe le meriana kapa tsona dipidisi tse tla o thusa hobane dikeletso tsa metswalle kapa tsa ba lelapa ha se ditsibi tsa bo ngaka batho bao, ha wa tlameha hore o mamele dikeletso tsa bona. Tlameha o ye clinic-eng o kgone ho fumana tsebo hantle ka seo se o tshwereng kapa ka bohloko boo, o na le bona.

Lefu lena la COVID-19 ke lefu le ne le tshwaetsa haholo. Mme ha o ne o sa kenya semonkwana kapa o hohlela feela, mathe a hao a tshela motho o mong. Seo sene se ka etsa hore motho oo a tshwaetsehe. One o hloka hore o itshireletse, o kwahele le molomo ka mehla hao hohlola, le hore matsoho a hao a dule a hlwekile ka mehla.

Dingaka le baoki ba ile ba shota haholo dipetleleng hobane ba ne ba oka batho ba nang le lefu lena, mme le ne le ba tshwaetsa. Mme ba ne ba lokela hore le bona ba dula malapeng, ho tle ba ikhokhe ho fihlela ba fola. Ba seke ba atisa lefu lena la COVID-19.